Ke bosupi ba bank statement-e, lekwalo la banka, go supetsa gore madi a kgona go tsena mo akhaontong ya ka, ebile a a tswa, ebile le gore ke duelela diakhaonto tsa ka ka nako e e , ga ke kolote sepe.

Sa pele, ke a lebelela bokgoni ba a ka bokgonang, fa a simolola a beeletsa madi, gore o tlile go duelela bokae, le for selemo se se kae, le gore lekgetho a le teng kgotsa ga le yo. Ke simolole, ke mo tlhalosetse ka tlhwatlhwa ya madi a gage, ga a beeleditse, gore e tle go nna bokae, ka selemo se se kae, sa e tla ba beeleditse madi ka sone. Ke le moitseanape, nka lebelela le ikonomi ya bokgoni ba gage, ke seke ka mo tseisa selo se e leng gore ga ke ka kgona go se fitlhelela ko bofelong.

Sa ntlha, ke go lebelela gore a o na le bokgoni ba go duelela sekoloto sa gago, ga o adima madi, kapa ga o tsaya loan. Ya bobedi, ke go lebelela selemo se o tlo go fetsang go duelela dikadimo tsa gago tsa madi teng. Sa boraro, ke gore a ga o tle go itima dijo kwa lapeng, kapa go itima dilo tse dingwe, fa o adima madi.

OTP ke nomoro tse nne go ya go tse tlhano. OTP e go sireletsa gore motho yo mongwe a seke a nna le bokgoni ba go tsena mo banking App-e ya gago ntle le tetla ya gago, kana ntle le sefatlhego sa gago, kana ntle le nomoro tsa gago tsa ID. E go sireletsa gore o seke wa utswediwa madi mo banking App, ga o di tsenya dinomoro tseo, di supa gore ke wena, motho wa banking App-e eo.

Sa pele, ga ke bula inšorense ya botshelo jotlhe, ke ka batla go itse gore, ga loso lo nkatametse, ke kgona go tlhopha motho yo o tla salang a tshwara madi a me, kana ke kgona go etsa will, go a kwala gore madi a me a kgaoganngwe jang. Sa bobedi, go tsaya inšorense ya botshelo jotlhe go ka thusa yang batho ba kwa lapeng, ga leso lo nkatametse, ka ntlheng ya gore ke tlabe ke na le bana ba sekolo, gape ba le bantsi ba lebeletse mo go nna.

Go dirisa mogala go romela madi, go dirile botshelo bonolo thata. Ka jalo, fa o le mme wa ngwana, o bereka kgakala le legae kgotsa o dula kgakala le mafelo a dibanka, o kgona go duelela madi a ngwana bonolo, kgotsa o kgona go duelela sekoloto sa gago bonolo. Ka jalo, o tshwanetse go nna maleba fa o romela madi ka mogala, gore a o tsenya diakhaonto tse di siameng le dinomoro, o dirise tse di siameng. Go thusa thata le batho ba ba dulang kwa magaeng, ba ba dulang kgakala le dibanka, gore ba fitlhelela dituelo tsa bone tsa madi. Ka jalo, go dirisa mogala, ke ka rotloetsa batho gore ba go dirise.

Nka ikutlwa botlhofo tota, ka gore nka kgona go bona lefatshe, nka kgona go ijesa monate le go ikatisa, le go duela dikoloto tsa me. Nka kgona go ithabisa thata ka madi ano, mme thata-thata, ke ipeele madi kwa bankeng, ke a beeletse, gore ga dikgwetlho di ka nna teng, ke be ke itse gore ke na le madi a ka ipeetseng.